Ditlhwatlhwa tsa di kwa godimo tsa data di ama batlhokatiro thata. O fitlhela ba batla go apply-a mesebetsi le dikolo, fela ka go tlhoka data ba iphitlhela ba sa dire seo ba tshwanetseng go se dira, gore ba apply-e kwa dikolong le kwa mesebetsing. Seo se feleletsa se dira gore diperesente tsa batho ba ba tlhokang tiro di gole.

Go le gantsi ke dirisa data ya Telkom. Gonne ke bona e le e sa ture thata. Ke reka data ya e diranta di le lesome e leng one gig. E tsaya sebaka sa se e leng malatsi a le mararo. Gonne o ke di ke dirisa go apply-a kwa dikolong le go tsena mo di internet-eng tsa go tshwana le Facebook, WhatsApp, ke dira dipatlisiso ka yone. Ke ka foo e sa kgone go fitlha e sa kgone go fitlha mo malatsing a tshwanetseng. E felela mo malatsing a mararo.

Mo kgweding e e fitileng ke rekile data ya tlhwatlhwa e e leng diranta di le lekgolo le le nngwe sometlhano. Data eo e fedile morago ga malatsi a le somepedi nngwe. Go ne go na le dilo tse dintsi tse ke ne ke di dira tsa sekolo. Ka jalo ha ya fitlha matsatsi a le some tharo. Motho fa motho a batla go reka data o tshwanetse go lebelela gore a data eo e tlile go nna malatsi a le makae. A data eo e tsamaisana le tlhwatlhwa ya teng na. Gonne go na le data dingwe o fitlhela data e le diranta di le lesome fela e le e nnye.

Ke ka itumedisa ke data e leng di-gig tse leng masome a matlhano. E be ya bosiu gape go nne le data nngwe ya di-gig tse di le masome a matlhano. E nne ya mo mosong. E tlhakane e nne di-gig tse di leng lekgolo le nngwe. Seo se ka intumedisa thata, ebile e nka rata gore e tsene mo mathong mo mo mathomong a kgwedi.

Five gig le yone e ka thusa mo dilong dingwe tsa sekolo, go tshwana le go apply-a kwa dikolong le go dira mosebetsi mo dikolong. Ditiro tsa sekolo e ka thusa thata ebile lebelo la teng le nna le le ha isang, fa o e dirisa o dira dilo tsa sekolo fela. Fela ga o ka tsena mo inthaneteng tse di tshwanang le TikTok go dira dilo tsa go tsa sekolo, five gig e o o iphitlhela e fela ka lebelo le le leele. O ka iphitlhela e fedile within matsatsi a le matlhano.

O simolola ka go lokela airtime ga mora ha go lokela airtime, o dial-a di number tse di rileng. O ka dail-a star, one, two, three ka Vodacom kgotsa Telkom. Mme o tlhophe fa go na le option ya data. Fa o tlhopha option ya data, o tlile go bona dikakanyo tse di farologaneng. Mme o tlile go tlhopha data e e tsamaisanang le airtime e o e rekileng.

Fa data ya ka e ka fela pele ga nako seo se ka utlwisa botlhoko, go netefatsa gore data ya ka e nne e ntse e bolokosegile, tshwanetse go thuma data saver kgotsa ke time di inthanete tse di jang data le fa o sa di sebedise, le fa o sa di dirise. Seo se tla dira gore data ya me e nne e ntse e bolokosegile.